Kubalulekile makukuthi uzodayisa izinto noma ukudla okufakwa emaphepheni kubalulekile wenze ucwaningo ngephepha osuke wenza ngalo, ngoba ungathola ukuthi loko kudla loko akuhambelani nephepha loku leli osunalo wena. So, kubalulekile wenze ucwaningo nje olukhulu ngephepha ngoba kungenzeka kube iphepha elenza kube ukudla kumoshakale kalula noma kube kube ukudla okunoshevu okubizwa ngokuthiwa i-food poisoning, loko kuba nomthelela kakhulu ey'tolo ugcine sewubona ney'ngane ey'ncane sey'thenga nje kanti azazi zona phela ukuthi zithenga nje zizibizela ukufa. Kunzima-ke ukuthi uvele uthole ucwaningo kanjalo kufanele uhambele iminyango emkhulu, ungene kwezinye izinto futhi ukuze ubheke izinto ezinakanjalo noma izinto ezithi mazifanekiswe nayo i-food choice .

Ukuba nomhlabathi ovundile kuyasiza ukuthi kukhule noma kuba nomthelela ekuthenini kukhule amagilebhisi ukuthi kubonakale ukuthi avunda kangakanani, umhlabathi uma ungavundile awubi nomthelela omuningi kumaglebhisi. Kanti futhi wenza mhlampe kugcine sekusha iy'hlahla noma agcine engakhuli kahle noma agcina angabi angabi nokunambitheka loku okufunekayo, kuze kuzokwenzeka ini? Iwayini. Kubalulekile-ke nakhona ukuthi ngaphambi kokuba uze utshale noma uqhubekisele isando samagilebhisi kufanele uhambe ohlolisisa ngeyindaba zomhlabathi nokuvunda kwakhona nanokwazi ukuthi, uzothelela kuphi? Ey'hlahleni zamagilebhisi ezokwazi ukukhiqiza kahle amaglebsi akhiphe lokhu okufunekayo okudingekayo futhi kwiwayini.

Kumele kube khona izimakethe zofishi ofakiwe ethinini noma phecelezi inhlanzi ukuze kuzokwazi ukuthi umhlaba wonke ukwazi ukuthi uphile kahle, ukwazi futhi nanokuthi uthole izinto zokuthi badle noma bathole izinto ezingakhona ukuthi yihlale. Kanti futhi kubalulekile nanokuthi kube khona ngisho nobhontshisi osethinini ozokwenza ukuthi kukwazi ukuthi abantu bakwazi ukubekela isikhathi eside bengasokoli ngokudla, mhlampe uma bethengile kungamoshakali lokho kudla loko. Kodwa futhi akufanele kuhlale isikhathi eside kakhulu ngoba kolimaza, kuzolimaza kakhulu abantu noma kogcina kube noshefu.

Kukhona okuningi okungasetshenziswa ukuze kwazi ukuthi kuvinjwe izinambuzane noma ukuqikelela ekuthenini iy'nambuzane y'gcine zingakwazi ukuba uhlupho endlini. Kuyacelakala-ke ukuthi abantu bathole leyo mithi leyo, kanye nanamakhemikhali lawa akwazi ukuthi akwazi ukuthi ayenze iy'nambuzane zinyamalale endlini ngoba iy'nambuzane zigcina ziba inhlupho, zigcina futhi ziyenza abantu bangakwazi nokuphila kahle noma zigcina ziletha izifo ey'ningi kwesinye isikhathi. Yingakho kubalulekile ukuthi umuntu azame ukuthatha aqikelele ekuthenini iy'nambuzane akusiyo into ehlupha kakhulu makuwukuthi uwumuntu nje obonayo ukuthi ziyaqala ziyavela endlini.

Amathuba omsebenzi avulekayo kanye futhi nanomncintiswano ey'nkampanini ey'nkulu kubalulekile-ke lokhu ngoba uma kunomncintiswano kuyakhula kukhule umnotho wezwe, kanti futhi ekukhuleni komnotho wezwe kuvuleka wona lawo mathuba omsebenzi. Amathuba omsebenzi uma evuleka ila khona abantu abakwazi khona ukuthola imali yokuthi bakwazi nabo nokuziphilisa, ekuziphiliseni ukukhula futhi komnotho wezwe nje sewusingaphathekile ukahle, ukuze sizokwazi nathi ukufana namazwe afana nabo-China namazwe afana nabo-America. La khona okwenzeka khona ukuthi ekugcineni abantu abaningi bayasebenza so, akukho la khona abasokola khona kakhulu, bancane labo bantu labo abasokolayo kanti futhi kugcina sekuba nento yokuthi imisebenzi abasayibheki kodwa ibheka bona imisebenzi.

Kunzima kakhulu ukuthi uma uwumuntu usebenze kanzima, usebenze ngokuzikhandla kodwa mawusebenza ayikho inzuzo oyitholayo ngenxa yokuthi umhlaba lo osebenzela kuwona akusiwo owakho. Kubalulekile-ke ukuthi abantu bakwazi ukuthi bahlephulelane umhlaba ukuze kuzokwazi ukuthi kutshalwe bese kuvuleka namathuba emisebenzi kakhulu, abantu bazokwazi ukuthi bayiphilise. Sekukaningi-ke ngisho nabokhokho bethu wathathelwa la khona ababekwazi ukuyiphilisa khona ngoba umuntu omnyama ukuzalwa kwakhe nje wayekwade ekwazi ukuzenzela izinto, wayekade ey'tshalela izinto ey'ningi, wayekade ey'bambela ngisho eyozingela ngisho izinto zokudla inyama. So, esikhathini samanje akusakwenzeki loko ngoba kwathatha umhlaba kwabanjwa izinto ey'ningi zavalelwa zivalelelwa ukuthi umuntu omnyama angakhoni ukuthi aqhubekele nokwenza lokhu okufanele kwenzeke, nanokuy'philisa futhi khona futhi lapho. So, mawuzosebenza ebese imali oyitholayo komunye umuntu akube kusaba mnandi.

Fanele uqale, ngingaqala ngokuba ngibheke kubasebenzi noma ngithi abasebenzi ababhale iy'nkinga ababhekana nazo, ngizame ngayo yonke indlela ukwenza ucwaningo lokuthi uma kuwukuthi usuka emshinini ekuvuneni kumshini ebese uzovuna ngesandla kugcina sekuhamba kuhamba kufika kuphi, kanti futhi kugcina kuphi. So, abasebenzi-ke kubalulekile ukuthi babike noma basho iy'nkinga ababhekana nazo mabekade bevuna ngesandla, ngoba kwesinye isikhathi uthola umsebenzi sekagula kanti uguliswa ukuthi uthinte into engafanele ayithinte naye ubengazi. So, kubalulekile-ke ukuthi abasebenzi uhlale ubahlola njalo ekuthenini iziphi izinto abangazwani nazo noma futhi abazwana nazo, yingakho ngithi mina umsebenzi uma kunenkinga ethi mayibhekane naye akaqale abheke emsebenzini ebese ayakwazi ukuyotholakala noncedo ngaphandle. Useyathunyelwa ngokuthi cha akuyona into ebhekene naye nomsebenzi kodwa into ebhekene naye nje uqobo.